Iinthelo ezitjaliwekwezi, zisiza umphakathi ngeendlela ezinengi. Kokuthoma, umphakathi ukghona ukuthola ukudla okunepilo. Okwesibili, bathola iinthelo msinyana begodu imvelo iyathuthuka. Ngokutjalwa kweenthelwezi umphakathi uthola amathuba womberego. Kanti-ke abanamasimu bakghona ukuthengisela iimaraga ezikulu eSewula Afrikha.

Iinthelo mhlobo weentjalo okghona ukuzidla ngaphandle kokuzipheka. Iinthelo mhlobo weentjalo oneswigiri, begodu omnandi khulu. Iinthelo zidlala indima ebaluleke khulu, epilweni yomuntu. Zinamavithamini begodu zikghona ukusiza umuntu lokha nakagulako.

Iinthelo ezihlanu engizaziko ngilezi ikhabe, i-orentji, ipenabhula, i-abhula nebhanana.

Isithelo engisithandako yi-orentji.

Iinthelo zisiza ipilo yomuntu ngokuwunikela

Iinthelo zinothe nge-vitamin ne-minerali, njenge-vitamin C no A. Zivikela umzimba ngokuwupha amandla wokulwa nezifo ezinengi. Zinciphisa ubungozi bezifo ezinengi, njengesifo sehliziyo, nesifo seswigiri. Iskhumba somuntu sibasihle khulu lokha nakadla iinthelo qobe ngelanga.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika ngilezi i-orentji, i-abhula, iphopho, inarigisi nepiyere.

Iinthelo ezihlanu ezimila ehlobo ngilezi ikhabe, ipremu, iperegisi, amadribe nomengu.

Iinthelo ezifumaneka enarheni yeSewula Afrikha kwaphela marula, amathungulu, umgade, nomoba.

Iye, kubaluleke khulu ukuthi abentwana badle iinthelo qobe lilanga. Iinthelo zondla umzimba, zirhelebha amalwele, nofana izifo ezinengi. Bangasizakala ngokuqinisa isimo sokugaya ukudla i-Fiber. Ziqinisa nomzimba, zirhelebha neskhumba ukuthi sihlanzeke.

Iye kulungile bona, abantu abadala amaqhegu neenlukazi ukuthi badle iinthelo qobe lilanga. Soke siyazi ukuthi amaqhegu neenlukazi baphila ngokugula, mihla namalanga. Ngokudla iinthelo bangasizakala ukuthi amalwele la, abaphetheko akhambe ngendlela efaneleko begodu bangasiza ukurhelebha imizimba yabo bona ilwisane nobulwele lobu obusemzimbeni yabo.

Ibhanana sithelo esijwayeleke khulu, esithambileko begodu esakha umzimba nge-vitamin C.

Ibhanana linombala otjheli.

Ivithamini elitholakala ebhananeni yi-vitamin C ne-vitamin B six.

I-vitamin C, isiza umzimba ukuthi ulwe namalwele amanengi. I-vitamin C, iberega njengesivikeli somzimba. Ivikela umzimba ukuthi ungamotjheki.

Iinthelo ongazidla zingakaphekwa yi-orentji, yi-abhula, ipenabhula, ibhanana nepiyere.

Iinthelo okateleleke bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle yitamati, yikherotsi, yiplantini, yisithelo sesinkwa, amadombi.

Iinthelo ezihlanu ezihlaza ngombala ngilezi apula elihlaza, i-melon, ipiyeri, ikiwi namadribe ahlaza.

Iinthelo ezihlanu ezibovu ngombala ngilezi i-apule elibovu, istrubheri, ikhabe, i-cherry ne-raspberry.

Iinthelo ezihlanu ezisarulani ngombala yi-orentji, inarigisi, iperegisi, iphopho ne-apulkosi.

liqakatheke khulu emzimbeni womuntu ngombana lirhelebha ukwehlisa ikatelelo yegazi. Lisekela ihliziyo begodu lehlisa i-cholesterol.

Ivithamini elitholakala ehabhuleni, yi-vitamin C.

Iye, ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrikha, kunomthelela omuhle begodu onepilo khulu emnothweni weSewula Afrikha.

Iinthelo ezifuna umtjhiso khulu ukuze zimile kuhle ngilezi yipenabhula, wumango, ilitjhi, i-apulkosi namadribe.

Iye, zikhona iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha. Iinthelo ezifana nepenabhula nofana i-rharinadi.

Ukudla iinthelo ngamalanga angeze kwamgulisa umuntu ngombana iinthelo zibaluleke khulu epilweni yomuntu ngoba zinikela abantu amandla, begodu zirhelebha umzimba ukulwa nezifo ezinengi.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya. Lokhu kungakghoneka ngokuthenga imbewu, nofana ngokuthenga iintjalo ezisakhulako ukuthi akghone ukuzitjalela zona ngekhaya.

Ikiwi sithelo esincani esinobujamo obufana njengeqanda. Ikiwi inombala ohlaza ngaphakathi begodu ineembhewu ezincani ezimnyama.

Ikhokhonadi sithelo esikhulu, esikhula emthini we-plum.

Amavithamini atholakala kukhokhonadi yi-vitamin C, vitamin B nevithamini E. Ikhokhonadi irhelebha umzimba ngokuwupholisa. Irhelebha iskhumba ukuthi sibesihle neenhluthu zomuntu. Inikela umuntu amandla begodu ithuthukisa ihliziyo.

Umengu sithelo esineswigiri, begodu esimnandi khulu. Umengu utholakala ngehlobo.

Ivithamini etholakala emengweni, yi-vitamin A no vitamin C. Umengu urhelebha ngokunikela umzimba amandla. Uqinisa amasotja womzimba, begodu ukghona ukunikela umzimba iswigiri, etlhogekako emzimbeni.

Ikhabe mhlobo westhelo omkhulu, ohlaza ngombala ngaphandle begodu obovana ngombala ngaphakathi. Ikhabe limhlobo westhelo oneswigiri khulu.

Iinthelo ezidliwako ezizimilela emmangweni ngilezi yiphopho, amafeya, umoba, yikhokhonadi nekhabe.

Iinthelo ezihlanu ezifuna umtjhiso khulu, ukuze zikhule ngumango, yipenabhula, yilitjhi, amadribe nekhabe.

Iinthelo ezihlanu ezingafuni umtjhiso bona zikhule ngilezi ma-apula, mapiyeri, ma-orentji, ma-naartjies neentrobheri.

Ilamule sithelo esibabako, esinganatjhukela, sitjheli ngombala.

Amavithamini atholakala elamuneni yivithamini C. Ilamule lisiza umzimba ngokuvikela amasotja womzimba. Livikela amaseli womzimba begodu lithuthukisa iskhumba somuntu.

Umengu uhloma ngesikhathi sehlobo, lokhu kungombana umengu mhlobo wesithelo odinga khulu ilanga.

Iswiri irhelebha ngokulwisana namagulo amanengi. Irhelebha ngokuyehlisa amagciwane abangela ukugula.

Ama-orentji namkhana amalamune, madribe, ma-abhula, mango, ipenabhula.

Iinthelo okwenziwa ngazo ijuzi i-abhula, yi-orentji, yiswiri, ma-grapes namaperegisi.

Iphopho mhlobo wesithelo oneswigiri, onombala ohlaza lokha nayingakavuthwa. Bese ibe nombala osarulani nasele ivuthiweko.

I-Vitamin A no C, zisiza umzimba ngokulwa namalwele amanengi. Zirhelebha amasotja womzimba ukulwisana nobulwele. Zibuyiselana amandla, zisiza ukulapha izifo ezinengi ezifana

Iinthelo ezisiza umuntu onomraro wobulwele bamehlo ngilezi yikherotsi, yiphopho namadribe.

Nakunje kufuze ngitjale iintjalo ezizakukghona ukujama kuhle. Ngizisekele bonyana zikghone ukukhula kuhle.

Lokhu kubangelwa ukuthi abantu akhange bazwe kuhle ukuthi uyathengisa. Abantu kuhle kumabonwakude neentengo eziphasi khulu emrhatjhweni naku nasenkundleni zokuqhumana ezifana njengabo-Facebook nabo-WhatsApp.

Isiphila esithengwa khulu, ngilesi esimhlophe.

Ngibona mhlambe benzwa kukuthi, ihlabathi ayikghoni ukusekela ikoroyi ukuthi ikghone ukukhula ngobunengi. Enye yezinto ezibangela lokhu kungaba mtjhiso norhana ihlobo.

Awa, ipuphu yesiphila esibovu angisiboni eentolo.

YiBotswana, eSwatini, e-Mozambique, e-Nigeria, e-Zimbabwe ne-Ghana.

Iye, liqiniso, eLimpopo bayithanda khulu ipuphu enjalo.

Ungathoma ngokwenza ihlelo lokubeka amanzi amanengi ngemabhakedeni, namkha uthenge intanka ekulu engakghona ukubeka amanzi amanengi.

Iye, isiphila esisuka ngapha eSewula Afrika sithunyelwa kwamanye amazwe singaletha amatjhuguluko amanengi emnothweni weSewula Afrika.

Ikambiso efanele uyilandele ntanzi. Kukhulumisana nabaphathi besitolo. Uze namaphepha woke afunekako. Kufana namaphepha wekhampani yakho, le ozabe uyiberegisa ukwenza ipuphu namkha ukuthengisa amabele nesiphila.

Imbewu yakhona ungayithola eentolo ezithengisa iintjalo.

Usutha khulu kubangathi udle umratha.

Ama-avakhado afumaneka lula khulu ngenarheni yangekhethu khulukhulu ehlobo.

Umraro kungaba mitjhoga abayiberegisa eenkomeni ezithengwa ngemaplasini.

Ngibona bona iinkomo esele zizidala inyama yakhona iqinilele. Kandi-ke nakuyikomo encani, inyama yakhona ibamnandi begodu ayikaqini.

Iye, ngibona ukuthi inyama leyo yakhona ingaba yingozi khulu ebantwini ngombana asazi ukuthi ikomo leyo isuka indleleni kuphi.

Ungazinikela amanzi ahlanzekile namkhana imitjhoga enamaprotheni namavithamini efanele iinlwane.

Kubangelwa yingendlela iinkomo lezi zingakhoni nokuhlinzwa kwakhona akufani. Le ehlabiwa ngesintu baberegisa imikhwa bahlaba neendawo ezingafanele begodu abayilindi inyama beyophe iingazi ngaphambi kokuthi bayidle.

Iye, ngibona ngathi lokho kwenza inyama yakhona

Awa, angiboni bona ubumnandi benyama yekomo buya ngokuthi ihlatjwe ngubani. Inyama nayimnandi ivele ibe mnandi ngaphandle kokuthi ihlatjwe ngubani.

Iye, ngibona lokho kuqakathekile.

Ngibona bona bangazithenga khulu kwaNdebele eMpumalanga ngombana bababantu abathanda khulu ukwenza iminyanya efuna bona kuhlatjwe iinkomo.

Ungawathengisela abantu bangemzini ngoba amalanga la bayawadla amathambo. Nawo abasitjhebo esimnandi sibe mnandi khulu nawufakelele nekhabitjhi nomratha.

Awa, angiboni ukuthi ukudinwa kwekomo ngikho okwenza ukuthi inyama ingathengiseki. Ngibona bona inyama le ingathengiseka.

Iye, ngibona bona zidla ngokwaneleko iinkomo lezi.

Awa, angiboni lokho kumbono omuhle.

Ngibona bona kubangelwa kukuthi ikomo leyo isuka inone khulu.

Ngibona ukuthi omunye nomunye umhlobo kufanele ube ngesibayeni sawo.

Awa, angiboni ukuthi lokho kunomthelela phezulu kwenyama yakhona. Ukuthi iba nomehluko.

Ngibona indlela engcono kulungile yokuzondlela ngendlini. Zikose bese zinande zivakatjha ziphumela ngaphandle, zijwayele inarha ngoba mazondlelwa la zihlala khona akusilula bona abantu bazebe.

Ngingenza bona ngithole iinhlahla ezilungele iinkomo namkha ngithole udorhodera. Ophathelene nempilo zeenlwane ezinjengeenkomo. Akghone ukuzihlaba imitjhoga efaneleko bona zikghone ukudliwa babantu.

Bona bona kufanele uthole omunye udorhodera ozokukghona ukukurhelebha, ngokujova iinkomezi ngemitjhoga efaneleko.

Ngibona kungcono ukuthi ubatjele kusese nesikhathi balinde amalanga. Ukghone ukuzifake isihlahla somkhaza.

Ngibona bona ufanele uzise kane edibhini ngonyaka.

Ngibona ngathi iinkomo zenyama zifanele ukufuywa endaweni efaneleko.

Ngibona leso kusikhathi esifaneleko sokuthi uzilisise ukumunye kibo nina.

Iye, ngibona ngathi lokho kungabangela bona azonde.

Ngibona ngathi zoke iindlela lezi ziyafana kuya ngokuthi ikomo ijwayele ukusengwa njani.

Ngibona ngathi kufanele ulethe enye ikunzi.

Ngibona ngathi azikhethi ubulili iinkomo ezinjalo.

Ngibona ngathi inyama yakhona izabe iqinile ngombana ziberega nzima khulu iinkabi.

Zisengwa isikhathi esingange ngeenyanga ezilitjhumi.

Kufanele uzilethele amanzi ngobuduze.

Mina kimi ngibona ibisi kulibisi woke amabisi ayafana namkha loke ibisi liyafana.

Mina ngingafuya izimvu.

Kungaba nenja yokulusa namkha uzivalele endaweni yinye.

Lokhu kungabangelwa ukudla izimvu ezikudlako namkha amalwelwe lawo izimvu ezingadluliselani wona. Okunye kungaba ukungatholi ukudla okunepilo namkha izitho zomzimba zemvu.

Ungazifaka amatlogo entanyeni namkha ungabeka inja ezokugada ifuyo namkha inja ekwazi ukulusa.

Awa, lokho kwabangimi, akhange ngayisenga ikomo, kodwana khona la, ngikhengabona khona basenga ikomo. Benza bunqopha ukuthi ikomo le, ihlale ngendlela abazokukghona ngawo ukuyisenga. Bayibopha iinyawo zangemva, nabaqeda la, bayathoma bayifuthumeza ngelabhi elitjhisako amabeleni nabaqeda la, bayisenga.

Iindlela ezingasiza ukuzalisa lula amadamu, kwemba imizila, bayifake ne-concrete, bona amanzi lawa, akghone ukukhamba, afinyelele ngemadamini.

Into ekumele ngiyenzele nakunje, kufuze ngenze bona ngemba imigodi ezokukghona ukuthi amanzi la, adlule lula bengivikele iintjalo zami. Lokhu kungaba ngozibophelela hlanu kwesigodo, ngihlome iingodo phasi, bese ngizibophelela iintjalwezi, bona zingakhambi namanzi.

Zesilarheni kanengi ziyahlinzwa ngomtjhini, nofana zihlinzwe babantu ababerega esilarheni.

Amakghonofundwa, ekufuze kuhlonyitjhwe ngawo abomma, yi-agricultural science.

Amathambo nawo ungawathengisela abantu, ngemphakathini, namkha uwayise khona esilarheni, ngombana amathambo nawo sele ayisitjhebo amalanga la.

Lokhu kusiza bona izimvezo zikghone ukuphila iskhathi eside, enye yamabanga ukuthi, angathatha iinhluthwezo. namkha amaboya lawa awagunda phezu kwezimvu, awathengisele abantu abenza amajezi.

Iinthelo ezihlanu ekwenziwa ngazo utjwala, masiri, ma-orentji, ne-strawberry, madribe, nekhabe.

Ngokubona kwami, abukarisi ubujamo, abasebenzi bamaplasi abahlala ngaphasi kwabo.

Ungawathola atjhipe khulu, ngale nge-Marble Hall, namkha nge-Kapa.

Angathoma ngokuthengisa iinthelwezi, emabhizinisi amakhulu, anjenge-Shoprite, nofana i-Checkers.

Iminyanya iminengi yesintu, bahlaba imbuzi emhlophe, lokhu kuchaza bona abaphasi bajabulile, namkha emhlophe ibavulela iindlela.

Iinkomo azikhethe ubulili, ungahlaba nanoma ngiyiphi ikomo enonileko, enenyame eningi.

Iinthelo ezifuna ukutjhisa khulu, ukuze zimile kuhle, ma-apula, mengu, amagwava, nekhabe.

Izinto ofanele uziqale ntanzi, marharafu, maphayiphu wokunisela, neempedirharafu.

Mina ngibona, kuyisikhathi esirerhe khulu leso, ukulumulisa amakonyana ukumunya.

Ngamyelelisa ukuthi, athole ifuyo yakhe ngokufaneleko, azifunele nemitjhoga efaneleko.

Iye, iyasiza ukuvula amathuba womsebenzi, elizweni lekhethu.

Awa, angiboni bona, bakose baye emsebenzini nakuna izulu.

Lokho kungenziwa, kukwemba amaforo wamanzi, akhamba aya emadamini lawo, ukuze akghone ukungeza amanzi emadamini

Amalungelo womuntu lo, kukuthi abene-contract, abhadelele ne-UIF, abenemali yepentjheni, lokha nakaqeda ukulisa umberego. Nokuthi kufanele abenendawo ehlwengekileko yokuhlala, abenokudla.

Kuberegisa kuhle wamanzi, nokuhlenga amanzi, wokuthelelela iinthelo.

Iintjalo ziyakhubazeka khulu, lokha izulu nalina khulu, ezinye zazo ziyamotjheka, futhi ungasakghona

Awa, angicabangi bona, isangoma zingalapha imbuzi.

Kufanele bona baqale ukuthi indawo leyo, ayinasanda emodzako, benze nokuthi baberegisa iingodo zihlale maduzelana kungabinamatjhuba, la izimvu zingaphuma khona mhlana kukubumbi

Lokhu kubangelwa kukuthi, ikomo leyo isuke kungiyakade, namkha ibhonsmara leyo kusuke kungiyakade, nofana isuke inganayo inyama enengi, inone khulu

Iinthelo ezibovu ngombala ngilezi, ihabhula, i-strawberry, yi-raspberry, yipentjisi, ikhambe nekgharinada.

UMbonani kufanele athole isaka lepuphu afake imbuzi leyo ngaphakathi ayibophe khulu, ingaphumi umoya nakaqeda la, akhambe ayoyilahlela le, kude ngesgangeni kude nalakuhlala khona abantu

Iye, ngibona bona amaplasa aphethwe bomma, angalima indima ebonakalako emnothweni weSewula Afrika, ngombana abomma bathanda izinto ezinepumelelo nezinto ezihle.

Mina ngibona bona ukuhlaba ikomo, ngekambiso yesintu, kufanele kujanyiswe, ngombana abantu baberegisa imikhwa, ingasiskune namkha angakahlanzeki. Abanye abahlambi izandla lokho kubangela bona abantu baphethwe mathumbu.

Mina ngibona bona, makuye ngomnyango

Iinkomo zikavikeleka ngokuthi, zithole umelusi, ozokhamba azise ngentabeni namkha endaweni lakukhona utjani kuphela, kungana izinto ezifeyila.

Ungalilisela udorhodera lo, umtato umbuze bona ngisiphi isihlahla esifaneleko ukuthi ungajova iinkomezi ngaso.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo ngeenkhathi zokuvuna, kukuthi ezinye zeentjalo zisuka zidliwile namkha zidliwe ziinyoka ezinye zeentjalo ziwa nasesihlahleni, ezinye zeentjalo ziba

Isiphila esithengwa khulu, siphila esimhlophe.

Nakunamawuruwuru indlela ingasetjenziswa ukuvikela iintjalo, kuberegisa inede ukuzivala, namkha ukuberegisa amasaka wepuphu. Enye kungaba ukwemba iimzila lakhona iiwuruwuru zizokhambakhona. Enye kungaba kuhloma iingodo eziqinileko phasi, ubophelele iintjalo zakho hlanu